Emadolobheni amaningi, indaba yokungabi bikho kwamanzi inomthelela kakhulu ey'mpilweni zabantu abay'philayo, ngoba uthola ukuthi isikhathi esiningi abantu basemadolobheni abanazo iy'ngadi ngenxa yokuthi amanzi okuchelela iy'ngadi zabo noma iy'tshalo abanawo, noma awenele, futhi awahlanzekile Isikhathi esiningi iy'ndawo ey'semadolobheni ngoba awekho kakhulu amanzi okuhlanza . Zakhiwo zabo, njengemigwaqo, amathoyilethi, awahlanzekile ngoba amanzi awenele.

Ngicabanga ukuthi izinhlelo ezingasiza ukuthi abantu bafundiswe ngalokhu ukushintshashintsha kwesimo sezulu. Lokho kuzokwenza ukuthi nabezempilo bekwazi ukusipha imigomo ezothi ukuthi sijovele izifo ey'ngaba ey'ngenzeka zibe khona ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu, futhi kungasiza abatshali basemapulazini bazi ukuthi yiziphi iy'tshalo okumele bay'tshale ngasiphi isikhathi ngoba isimo sezulu sesishintshile, akusafani nakuqala.

Ukudayisa kukaVusimuzi izimbuzi kungaya ngokuthi uzidayisela kuphi. Uma ezidayisela endaweni yasemakhaya, yilapho khona abantu abadinga kakhulu iy'mbuzi ukuze benze imisebenzi eyahlukahlukene. Lapho kungaya ngokuthi imbuzi yakhe ingakanani. Uma kusayizinyane eliselincane, lingaba ngo-nine hundred. Uma seyikhulile iphakathi nendawo, kungaba o-one thousand two hundred, kanti uma sekuyimbuzi endala kungaba o-two thousand five hundred.

Imifino engingayitshala engadini yami encane yasekhaya kungaba iy'pinashi, ngoba isipinashi asidingi amanzi ahlanzekile njalo. Ungasebenzisa amanzi ekade ngiwasha ngawo izitsha noma ekade ngigeza ngawo. Siyakhula futhi asinawo umsebenzi omningi. Omunye umfino engingawutshala kungaba amaklabishi. Nawo futhi awadingi ukuthi uhlezi unamanzi ahlanzekile. Ungasebenzisa amanzi okade ugeza ngawo ukuze uchelele imifino yakho.

Ukushoda kwamanzi kungaholela ezingxabanweni phakathi kwale miphakathi yombili, ngenxa yokuthi amanzi uma esemfuleni kungenzeka ukuthi asehlile asemancane ngenxa yokuthi izulu alisani. Uma esehlile amanzi asemancane, kuba zinyana kuba nzinyana ukuwakha ungawadungi. Uma sekufike omunye ezokha amanzi wawafica edungekile, yilapho qala khona ingxabano, ngoba kusho ukuthi yena akasakwazi ukuthi akhe noma sekuyodingeka ukuthi awalinde acwengeke ngaphambi kokuthi aphinde akhe naye.

Imakethe yepulazi heha abavakashi ngokusebenzisa izindlela ezehlukahlukene khangisa ipulazi layo. Ingasebenzisa izinkundla zokuxhumana ey'fana no-Facebook no-TikTok, likhangise izitshalo abazidayisayo noma izimfuyo abanayo. Ngaleyo ndlela abavakashi bazokwazi ukuthi beze emakethe yabo bezothenga izitshalo noma imfuyo. Bengabuye benze nama-posters, bekhangise ibhizinisi labo.

Abalimi bengazifundisa ngezindlela zokushintshashintsha kwisimo sezulu ukuze bazi ukuthi izikhukhula ziba khona nini, noma imvula enkulu, noma isomiso. Bazi ukuthi bazivikela kanjani kulesi simo sezulu. Uma kudingeka ukuthi babeke amanzi ngaphambi kokuthi kube khona isomiso, bekwazi ukubeka amanzi emathangini. Uma kudingeka ukuthi babiye iy'ngadi zabo ngezigxobo eziqinile, ngoba sekuzofika isimo sezulu sezikhukhula, benze njalo. Kwamele bezifundise ukuthi isimo sezulu siguquguquka nini futhi kanjani.

Amazinga emisoco esezingeni eliphezulu ngingawafaka emanzini lapho engizobe ngitshalela khona izitshalo zami ngohlelo lwe-hydroponic. Ilapho khona izitshalo zami zizokwazi ukuthi zimunce wonke umsoco osezingeni eliphezulu ziwuthola emanzini asuke efakiwe eshintshwa zikhathi zonke.

Ukwesekwa kwabalimi abasafufusa ukuthi bathengise bathengisele amazwe angaphandle kungalisiza izwe labo ukuthi likwazi ukuthola imali ekuthengiseni kwabo. Bengasekela ngokuthi bafundiswe ukuthi bazithengisa kanjani izithelo zabo noma izitshalo zabo emazweni angaphandle. Bafundiswe ukuthi bengazenza kanjani izitshalo zabo ukuthi zibe seqopheleni eliphezulu. Lokho kuzoholela ekuthenini zithenge zithengwe emazweni angaphandle, bese kuthuthukiswa umnotho wezwe labo.

Ezokuphepha ezingasetshenziswa ezivakashini ezibamba iqhaza emsebenzini efana nokukha kwamagilebhisi, kungaba ukuthi ziyafundiswa ngokuthi akhiwa kanjani amagilebhisi ukuze zingabulali isihlahla. Amagilebhisi ayisitshalo esithandwa zinyoka. Lokho kungenziwa ukuthi zichelwe lezi tshalo ukuze zixoshe izinyoka ngaphambi kokuthi abavakashi abakha amagilebhisi bafike, lokho kuzobaphephisa kakhulu.

Into engingayithuthukisa ngezimo zokuphila kwabantu abahlala emapulazini, uzindlu abahlala kuzo. Isikhathi esiningi uthola ukuthi bahlala ezindlini ezingaphephile noma ezingekho esimeni esihle. Ngingathuthukisa izindlu abahlala kuzo nokuthi bekwazi ukuthola imtholampilo engomahambangendlwana, ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi imitholampilo emapulazini ikude kakhulu nalapho abahlala khona. Ukuba nomtholampilo mahambanendlwana kuzosiza ukuthi izingane zithole ukugonywa, abakhulelwe bethole ukunakekelwa, nabadala abagulayo bethole ukunakekelwa.

Ukushintsha kwezitshalo noma kwemikhiqizo yezolimo kungashintsha kakhulu emabhizinisini kuba nomthelela omkhulu. Uma ipulazi likhiqiza umkhiqizo omningi, kusho ukuthi amabhizinisi abandakanya nalezo zolimo, ayakhula ayathuthuka. Uma kunoshintsho kwezolimo lokuthi imkhiqizo iyehla, lokho kusho ukuthi namabhizinisi ayalahlekelwa kakhulu.

UPhumlani Madlala, ngingaba nemibuzo embalwa mayelana nendima yezolimo, enjengokuthi, uma kunesimo kokushintsha kwesimo sezulu, wenzanjani uma ulahlekelwa umkhiqizo wakho? Ulwazi engingabelana nalo mayelana nendima yezolimo, kungaba ukuthi ngifundise abantu ngendlela ehlelekile yokutshala, nangendlela ezokwenza ukuthi izitshalo zabo zibe nomsoco, i-hydroponic.

Izinselela umlimi angabhekana nazo uma enquma ngezitshalo azozishintshashintshanisa kungaba isimo sezulu. Ngaphambi kokuthi atshale izitshalo azishintshashintshise, komele abheke ukuthi isimo sezulu noma isizini yangaleso sikhathi izobe injani. Iyavumelana yini nalezi tshalo afuna ukuzishintshashintsha?